Ina, mina ndza pfumela leswaku ntsengo wa minxavo ya swakudya wu lawuriwa hi xiyimo xa swavurimi. Swa vurimi swi fanele ku famba emahlweni laha tikweni hikuva hi tshembele ka swona, loko swavurimi swi tsekatseka na ikhonomi ya tiko ra hina yi ya ehansi. Swakudya swa ku hambanahambana swi va kona hikokwalaho ka van'wamapurasi. Loko vurimi byi famba khwatsi, na nxavo wa swakudya wu ta ehla hi kota ku swi fikelela kahle hinkwenu. Na vanhu lava nga tirheki va ta kota ku xava swakudya leswi. Swakudya swo fana na matsavu, tirhayisi, na swin'wana na swin'wana leswi nga tata tiko ra hina, hi ta tiphina hi swona. Inkomu.

Swakudya swo fana ni mavele, swi ta nonoha leswaku hi swi kuma. Hikuva loko ku hisa, swa tshwa. Ni swakudya swo fana na miroho, naswona swi ta nonoha ku va hi swi kuma hikuva naswona loko ku hisa swa tshwa.

Maendlelo ya rihanyo ra misava i ku va, hi teka misava yi chela manyoro or-o yi chela swa thyaka. Leswaku na yona yi kota ku nona yi humesa swakudya swa kahle.

Munhu a senga homu mavoko. Xo sungula u fanerile ku yi boha timhondzo, a yi boha na mhandzi ya le xikarhi, . Xa vumbirhi a yi boha leswaku yi tiya. U a teka xibaketani a xi veka exikarhi ka milenge ya le mahlweni na ya le ndhawu. Then a sungula hi ku yi khoma hi switsongoswintsongo leswaku yi sengeka kahle. Mara leswi a faneleke ku swi tiva hileswaku, u fanele a va na vuxiyaxiya hikuva yi nga n'wi raha kumbe ku n'wi gemba.

Ntirho wa mfumo eku pfuneni ka van'wamapurasi, i ku va va va va nyiketa mati leswaku swakudya swi tshama swi ri kahle, swi nga tshwi hambi ko tshuka ku hisa ka njhani.

Nyimpfu ya kona yi fanele yi va yi ri na voya lebyikulu, kambe loko u fuwela ku endla nyama, i ku nyimpfu ya kona yi ta dlayiwa nkarhi na nkarhi. Se u fanele u va u ri na tinyimpi ta ku tala. Leswaku loko u kha u dlaya, na letin'wana ti va ti kha ta ha kula ku ri ti nga u nga heleriwi.

Na nyama leyi omisiweke ndza yi rhandza swinene, ende ya ndzi nandzikela. Nyama leyi omisiweke ndza yi rhandza na loko ndzi karhi ndzi yi dya yi ri yoxe. Hambi munhu a nga ri na xigwitsirisi, loko a endlile mitonga, wa kota ku tshama nkarhi wo leha leswaku wu va wu nga boli.

Xo sungula munhu u fanele a kota ku byala, a kota ku cheleta, a kota ku ku tirha hi vukheta, a kota ku vulavula kahle na vanhu van'wana. Ku fanele ku va ku ri munhu loyi a tirhaka hi ku hiteka.

Ma le kusuhi ma pfuna swinene eka van'wamapurasi kumbe eka vurimi. Loko ku ri na mati emadan'wini, swa vurimi swi kota ku va kahle, vanhu lava rimaka va kota ku cheleta swimilana swa vona, swi kota ku kula kahle. Swi olovisa no tirhisa mali yo tala hikuva mati ma durha.

Tinyawa ta fana hinkwato. Hambi ku ri leti nga mathinini hambi ku ri letintshwa, mina ndzi vona swi fana. Ntsena munhu a kota ku ti ta sweka. Mina ndzi nga mi swekela tona ti nandzika. Mi tlhela mi nga tshembi leswaku hi leti a ti ri mathinini. Ndzi nga mi swekela tona ti nandzika ku fana na leti ti khiweke sweswi.

Xo sungula loko va heta ku ka mati eminkoveni, va fanele ku ma virisa swinene leswaku ma suka switsongwatsongwani hi kona va nga ta ma nwa. Va nga nwi mati va nga ma virisangi.

Thekinoloji yi kahle swinene eka van'wamapurasi lavantshwa va masiku lama. Na loko va lava ku cheleta, ku na swilo swa thekinoloji leswi swi pfunetaka leswaku va cheleta swimilana swa vona hi ku hatlisa. Loko swimilana swa ha ri swintsongo, ku na swilo leswi va swi vekelaka leswaku swi nga fikeleriwi hi dyambu hi ku olova, swi kula kahle. Ku na swilo loko ku fika nkarhi wo tshovela, ku na swilo leswi ku fana na tigandaganda or materetere lama ma tshovelaka, kambe ku nga ha tirhi vanhu. Swi va olovisela no no hunguta mali.

I ku cela tiforo ti famba kahle u teka manyoro u chela, u teka na swimilana swa wena u xi tshuvula ni misava ya xona, u xi byala leswaku xi nga xi nga fi xi hatla xi khoma. Inkomu.

Hi ku twisisa ka mina, ku averiwa nakambe ka misava na ku cinca ka misava, a swi hambananga kule. Misava u yi cinca hi ku va u chela tikhemikhali to karhi leswaku yi nona.

A ndzi ta n'wi byela leswaku ndzi le ku teni. Kambe ndzi ta hatla ndzi chayisa hikuva, namuntlha va ri ku ta va ni xidzhedzhe xa matimba. Naswona swi lava ni va ni ri na swiambalo leswi nga kahle, swi nga ta ni sirhelela hi ku olova.

Loko swimilana swi funengetiwile va endlela leswaku swi nga fikeleli hi dyambu hi ku olova, nakona swi nga tshwi.

Ndza teretere ma nga cinciwi, hileswaku teretere ri nga tshuka ri onhaka injhini.

Ina hi leswinene hikuva va kota ku ku saseyivha mali leyi a va fanele va xava swakudya va xavela tinguluve. Kambe va ti nyika leswi salaka loko vona va dyile.

A ndzi vona ku antswa masi lama humaka exitolo, hikuva ma va ma kamberiwile naswona ma ri na rihanyo ra kahle leri nga tiyisisiwa.

Ku tlakuka ka nxavo wa mbewu na ntshikelelo lowukulu eka vurimi, hikuva mbewu liya hi yona leyi yi faneleke ku tirha ngopfu eka vona.

Tisa mintirho hikuva vanhu vo tala, ku ta laveka vanhu lava va kotaka ku byala swimilana, lava va kotaka ku endla tiphayiphi or-o ku cheleta swimilana na vanhu lava kotaka ku tshovela swimilana. Na vanhu lava kotaka ku hlakulela swimilana.

Ku va na tihomu ta nyama ni masi swa pfuna swinene. Hikuva letin'wana u va kha va swi tiva leswaku i ta masi ntsena kambe letin'wana hi ta nyama. Ende nakona ta nyama ta dlayiwa, leswi nga ta va swi kha swi hunguta tihomu. So loko u kha u tirhisa tihomu tin'we, masi na nyama hi nkarhi wun'we, swi ku faka ehansi ka ntshikelelo leswaku bindzu ra wena ri nga tsekatseka nkarhi wihi na wihi.

Mina ndzi nga va kombisa leswaku a swi hundzeriwanga, kambe swo teka nkarhi. Kambe leswi swa manguva lawa hi swona swi hatlisaka nakona u hatla u endla bindzu ra wena hi nkarhi.

Nkoka wo dlaya swiharhi eka mikhuva ya ndhavuko hileswaku, ku va ni xixevo. Loko u rhambile maxaka ma kota ku dya ma tsaka.

Ndzi nga kambisisa leswaku ndhawu ya kona yi safe na? Ndzi nga tlhela ndzi kambisisa leswaku, a hi ndhawu leyi ku nga tala swigevenga ke? Naswona ku na rihanyo ra kahle endhawini yeleyo ke?

Lexi ndzi nga ta xi endla ndzi nga ya ebangi yale kusuhi ndzi ya endla xikombelo xa mali.

Ndzi vona swi boha hikuva siku ra khombo a ri tiveki loko switirhisiwa swa wena swo tshuka swi yiviwile or swi hlangane na khombo ro karhi insurance ya kota ku ku pfuna.

Loyi a faneleke ku yevula nhlonghe wa swifuwo leswi dlayiweke emutini ku nga va munhu un'wana na un'wana loyi a tshamaka kwala emutini kumbe a ri xaka.

Afrika-Dzonga yi langutane na ku gonya ka swibalo swa matiko.

U fanele ku rhejisitara ma-business ya vona na mfumo wa tiko.

Swi ta khumba vuhumelerisi bya swakudya na mixavo hikuva swakudya leswi va swi byaleke swi nge he tali swi ta va switsongo swinene.

Hina vaakatiko va Afrika-Dzonga hina hi rhandzaka swakudya leswi byariweke na tikhampani leti ti nga na mavhengele lama rhejisitariweke.

Vurimi lebyitsongo bya pfuna swinene hikuva loko vanhu va kha va rima va kota ku ti hlayisela swakudya swa vona swa ndhavuko va tibyalela matsavu na swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka.

loko va lava ku senga masi eka homu a va yi boha timhondzo ni mhandzi leyi tiyeke va yi boha na milenge kutani va teka bakiti ra vona va yi senga.

U fane u swi tlhogomela nkarhi ni nkarhi u endla leswaku swi hlayisekile.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta swinene hikuva ma endla leswaku swimilana or swibyariwa swi kula swi hlayisekile swi tlhela swi nona.

Ndzi vona ku ri bindzu ra kahle hikuva masiku lama vanhu va rhandza nyama naswona bindzu ra wena ri ta famba kahle swinene.

Loko swakudya swi omisiwa va endlela leswaku swi nga boli.

Ku munhu a lava ku xava misava yo rima ematikoxikaya u fanele ku ya ehosini kumbe endhuneni ku ya xava kona.

Pfumela i swa nkoka swinene hikuva matsavu ma pfuna eka munhu loyi a nga na vuvabyi bya High blood.

Nkoka ya ku tshama epurasini i ku va leswaku u kuma swakudya leswi u swi rhandzaka swa matsavu ni swin'wana na swin'wana leswi byariweke.

Hikuva mavoya a ma dyiwi va endlela leswaku va kuma nyama leyi nga pfariwa hi mavoya lawaya.

Ina a ndzi ta swi vika emaphoriseni hikuva purasi ra mina a ndzi ta va ndzi ri rhejisitarile eka mfumo.

Ngopfu swi khumba hi ndlela leyi swimilani a swi koti ku kula loko ku hisa ngopfu.

Biogasi yi pfuna leswaku misava yi nona na ku swimilana swi kula kahle.

mina ndzi nga tirhisa tikhemikhali hikuva ti endla leswaku swimilani swi hatla swi kula no hatla u kuma mbuyelo eka swona.

Endla leswaku tiko ra hina ri kula na ikhonomi yi kula hikuva vamatiko va xava swakudya leswi hina hi swi byaleke no veka tiko ra hina emepeni.

Vana va mina a hi fambini eka riendzo dyondzo hi ya vona swa vurimi hikuva swa vurimi swi na nkoka swinene swa vurimi hi swona swi endlaka leswaku tiko ra hina ri kula loko ku nga ri na swa vurimi a hi nga ta dya swakudya leswi hi swi dyaka siku na siku hikwalaho ka vurimi lebyi so a hi fambeni hi ya tivonela hi mahlo ya hina leswaku swakudya leswi swi rimiwa njhani nakona swi swi endlaka ku yini.

Swa endla leswaku swi fana hinkwaswo hikuva ku kula ka doroba na ku kula ka mapurasi swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi tiya yi kula.

I ku va va endla swikombelo swa timali etimbangi.

Kuma nseketelo lowu u fanekele leswaku u va muakatiko wa Afrika-Dzonga naswona u ri na maphepha ya vurimi bya wena.

Mina a ndzi dlaya ndzi ya teka vulongo bya tihomu eswivaleni ndzi famba ndzi kha ndzi kombela leswaku ndzi ta chela eka misava leyi ndzi lavaka ku rima eka yona.

Swi pfuna ku ya vona leswaku mapurasi ma fambisiwa njhani naswona i yini leswi vanhu va swi rhandzaka.

Manyoro ya tikhemikhali ya endla leswaku misava yi nona nakona yi humesa swakudya leswi noneke swinene.

Ku va leswaku a swi bohi leswaku ndhawu yi va yi nonile wena u swi byala ematini nakona swi kula kahle swinene.

Fanele u thola vatirhi vo tala lava va nga ta tirha hi swo hambanahambana nakona lava nga na vuswikoti byo hambanahambana.

Mina ndzi rhandza muroho wa xiphaswa loko ndzi wu sweka ndzi rhanga ndzi tseleka mati epotweni ra mina ma vila ndzi chela soda ivi ndzi chela muroho wa mina kutani ndzi chela ni munyu ndzi pfala ndzi tshika swi vila loko swi vila swi ta va swi kahle ra swi vupfa haa ndza wu rhandza swinene loko ndzi swi lava ndzi chela ni timanga to kandzeriwa leswaku wu nandzika swonghasi.

A ku ri minkhuvo ku nga ha va mitlangu yo hambanahambana kumbe hi khisimusi loko kumbe loko va tlangela swin'wani kwala endyangwini a va swo boheka leswaku va dlaya swifuwo.

A ndzi ta kwata swinene a swi nga ta ndzi khoma kahle hikuva a swi ta va swi ndzi onherile bindzu ra mina.

Tindlela leti nga tirhisiwaka leswaku mati ya mpfula ya tshama nkarhi wo leha i ku cela madamu lamakulu leswaku mati ma khulukela kona kumbe ku va ni madiromu ya ku tala ekaya leswaku mati u ma hlayisa kona emadiron'wini.

Ina mina ndzi vona yi pfuna swinene hikuva van'wani va na vusweti kambe loko va horile va kota ku endla timfanelo ta vona emakaya ya vona va hlayisa ni vana va vona ni mindyangu ya vona.

ya khumba swinene hikuva ku na swibyariwa swin'wani a swi lavi mati yo tala, so vabyari va kota ku vona leswaku hi swihi leswi va nga swi byaleke hi minkarhi ya timpfula.

Mutirhelapurasi a nga swi hlayisa hi ndlela leyi loko a heta ku tirha u fane a veka switirhisiwa endhawini leyi hlayisekeke leswaku ni masiku lama taka a kota ku tlhela a swi kuma swi hlayisekile.

A swi nge dlayi ti-bacteria hinkwato hikuva tin'wana ti-bacteria a ti chavi ku titimela.

Mina ndzi vona onge tiyindlu leti va etlelaka eka tona tin'wani a ti hlayisekanga loko ko nghena matsotsi va nga tshuka va va tekela swa vona loko ko tshuka ku ni timpfula to ka ti nga yimi ku fana na xidzedze, swi nga tshuka swi veke vutomi bya vona ekhombyeni hikuva tiyindlu a ti tiyanga.

Swibyariwa leswi vuyerisaka eka nkarhi lowu taka i mavele hikuva mavele loko ma huma loko ku huma swifaki va kota ku swi xavisa na loko swi oma va kota ku swi khumuzela mi swi veka leswaku nkarhi lowu taka mi ta tlhela mi kuma mbewu yo byala.

Crop rotation yi pfuna swinene leswaku misava yi nona yi nga toloveli ku tshama yi byale xilo xin'we ntsena na loko se mi ya byala swimilana swin'wana swi kota ku huma swi nonile.

I ku tumbuluxiwa ka materetere kumbe timovha leti va rimaka hi tona na ku tumbuluxiwa ka swi leswi va cheletaka hi swona na ku tumbuluxiwa ka timovha leti va tshovelaka hi tona, a swa ha fani na khale sweswi ku tirha ngopfu thekinoloji.

Va endlela leswaku swi hlayiseka nakona swi nga onhaki hi ku olova.

Ina mina ndzi nga tihlanganisa hikuva ti hlayisa mati swinene loko u ri karhi u cheleta.

E-e a swi hlayisekanga hikuva swakudya leswi nga mathinini swi na nghozi swinene swin'wani swa swona swi na ti-poison.

Ina bya ha fanerile ku tekeriwa enhlokweni hikuva a hi swilo hinkwaswo leswi dyondziwaka eyunivhesiti kumbe etikholichi swi nga ta hi vuyerisa, hi swin'wani hi fanele ku vutisa eka vakokwani va hi nyika vutivi byitsongo lebyi va nga na byona ku byi tirhisa.

Va seketelana hi ndlela leyi va nyikana timbewu na mati kumbe switirhisiwa swin'wana leswi va swi tirhisaka ku byala.

Mina ndzi nga endla mighero leswaku mati ya nga hlaseli swimilana swa mina ni nga ma endzela mighero leswaku ma khuluka ma famba.

swinene hikuva swimilana swin'wana a swi lavi nguva ya ximumu swin'wana swi lava nguva ya xixika, so swi fanerile swinene leswaku xiboho xa mina xa ku byala xa ku cincana ka swibyariwa xi khumba hi ku ya hi tinguva.

Mina ndzi vona yi fanerile hikuva va swi kota ku endla timfanelo ta vona no hlayisa mindyangu ya vona hi mali leyi va yi holaka.

Mina a ndzi ta kombela switirhisiwa swo fana na swipedi, tipiki na mapulanga na swin'wana na swo tala, a ndzi ta tlhela ndzi kombela ni switirhisiwa swo fana na ma worksuit kumbe ti-glove to ambala emavokweni.

Mina a ndzi ta xava murhi wo swi dlaya leswaku swi nga ndzi karhati yi kona mimirhi yo dlaya switswotswana hi nguva yo byala.

Swifuwo swi fanerile ku na ku kuma mimirhi yo hambanahambana leswaku swi nga khomiwi hi nxungeto wa mavabyi hikuva byin'wani vuvabyi a byi kahle.

Swakudya leswi nga mathinini swi na poison thini ri na poison loko u lava ku dya u pfula u vhela u dyela kwalano swi hela u cukumeta tin nakona tin u nga ha va na khombo wa ku ti tsema.

I ku ka va nga cheki leswaku misava yi ringanerile ku va va byala swibyariwa swa vona ke.

nkoka hikuva loko u tiva ku hlayisa swakudya hi tindlela to hambanahambana loko u ringeta ndlela yo sungula yi nga ku tirheli u kota ku ringeta ya vumbirhi u vona leswaku yi ta ku tirhela ke.

Ntirho lowu nga olova i ku cheleta swimilana vana va nga swi kota ku cheleta swimilana.

Switirhisiwa swa wena swi fanele swi va swi basini naswona swi va swi hlayisekile.

I ku titshega hi vatirhi lava hakeriwaka vatirhi va tirha hi matimba leswaku leswaku swa ku swibyariwa swa wena swi hlayiseka.

Va fanele va va ni madiromo yo tala kumbe ku endla damu ekusuhi kumbe endzeni ka purasi ra wena laha mati ma nga ta nghena kona.

Munhu loko a senga masi u fanele ku mbala ti-gloves emavokweni a teka bakiti ra yena leri ri baseke hi kona u nga ta senga masi ma homu ma basile ma nga ri na switsongwatsongwana naswona homu leyi u yi sengeka yi fanele yi va yi bohiwile kahle.

Ku nga ha tirhisiwa ti-drones hi tona ti nga pfunaka leswaku switsotswana swi languteka swi tlhela swi voniwa hi ku olova.

Swi lava pulani switirhisiwa swo durha u nga swi hakela hi ku tirhisa pulani ya wena kumbe ku lomba mali ebangi.

Swakudya leswi nga mathinini swi tshama nkarhi wo leha kambe loko wo zela u boxa then a swa ha laveki leswaku swi tshama ku tlula siku.

A ndzi ta borheka swinene hikuva swa vava naswona a ndzi ta vilela kambe ku lunghisa swona a ndzi ta ya ndzi ya kuma dyondzo eka lava nga na ntokoto wa swona.